Angaphucula ngokuthi alungise imigwaqo, afake iimpawu ezicacileyo, afake amarobhothi, afundise nabahlali iindlela zokukhuseleka emgaqweni.

Bayachaphazeleka kakhulu kukwenyuka kwamaxabiso kuba iibhasi kusuke kulelona ithemba labo lokugqibela kuba zona iibhasi azibizi kakhulu njengeeteksi nezinye iintlobo zezothutho. Bayachaphazela kakhulu ingakumbi abantu asebebadala.

Ndingabakhusela ngokuthi ndibancedise xa kufuneka bewelile umgaqo. Naxa naxa ngaba kukho kukhona iimoto ezivalileyo endleleni, ndibancedise ekuweleni ukubamisela imoto ndibancedise ukuba banqumle umgaqo. Naxa kukhona ingozi kuloo ndawo ndingabancedisa ngokuthi ndibalumkise.

Xa ndingaba kuloo meko ngenxa yokushiywa lixesha ndingancamela kwenye intlobo yesithuthi. Ndingayishiya ibhasi leyo ngenxa ngenxa yokuleqa ixesha.

Ndingaziphathela into yokutya, into yokusela, izinto ezishushu xa sele kubanda ebhasini. Ndingaqiniseka ngezo zinto.

Ndingasebenzisa olunye uhlobo lwesithuthi kuba xa ngaba ndiphinda emva ndiyolilanda ndingafika sendishiywe lixesha seyindishiyele ibhasi. Loo nto ke ingabangela okokubana ndincamele ukukhwela kwesinye isithuthi.

La masango anceda ekutheni imali eqokelelwa kuwo kulungiswe ngayo imigaqo, kwakhiwe ngayo imigwaqo kwenzelwe abaqhubi bazive bekhuselekile emgaqweni.

Xa iitekisi zilayisha ngaphezulu zibeka ubomi babagibeli engozini okokuqala. Okwesibini, iteksi xa ngaba ilayishe ngaphezulu ithatha ixesha elide ukuma ngenxa yokusindeka. Iphinde futhi ingenza umonakalo kwakuyo itekisi ebangelwa kukusindeka kwayo ngenxa yokugcwala kakhulu.

Ndingamnceda kuba ngumntu endimqhelileyo endiyaziyo okokubana ukuba mhlawumbe nam bendikuyo le ngxaki, ebenokundinceda. Kodwa angeke ndimncediswe kuba ndithembe ukuba naye angandinceda, ndingamnceda nje kuba ndiyakuthanda ukunceda abantu.

Ngokoluvo lwam yibhasi ekhuselekileyo kuba yona ayifane igcwale ngokweqileyo njengeteksi. Isoloko yona ukwazi ukuhlala kakuhle kuyo ingagcwali kakhulu.

Ndicinga okokubana zibaluleke ngokuthi zilawule inkqubo oonoteksi abaqhuba ngayo neendlela abahamba ngazo, nokhuseleko lwabo emgaqweni nezinye izinto ezibancedayo ukuba baphile.

Uxolo bhuti, ndicela wehlisele isantya ohamba ngaso. Kuyingozi ukuhamba ngesantya esiphezulu, andileqanga uhlobo lobana ungade uhambe ngesantya esiphezulu olu hlobo.

Andazi nto ininzi ngoololiwe abathutha izinto ezinzima kodwa xa ndisiva apha kuthi qatha oololiwe abathwala iikhonteyina ezinkulu, abathutha imithwalo enjengeekhonteyina ezinkulu.